Ke nahana sena ha se ka tsela e tlameileng e be ka teng hobane seo se tlo isa naha morao. Le economy ya naha e tlo ya tlase e tlo putlama. Moruo wa naha o tlo putlama hobane ha ba se ba thusa bona di-zama-zama tsena, ha hona moo re tlo yang teng, re le naha.

Batsamaisi ba dikoloi re tla tlameha hore dikoloing tsa rona, re leke ho thusa batho ba baholo, ba seng ba hore masapo ha sa dumela hore ba ka ipalamisa ma tekesi kapa tsona, dikoloi tsa rona tse tse tse re tsamaisang. Re le kopa hore le di ba thuse hore ba kgone ho palama hobane ha ba sa kgona ho ithusa bo bona, ba hloka lona kapo hona batho ba tsamaisang makoloi.

Movember Awareness Campaign e behetswe ho ketekwa ka letsatsi la ho tloha la la pele ho isa la mashome a mararo Pudungwana. Mme sepheo ke hore ke ho etsa, tsebo kapo ho elelliswa batho ba bo ntate ka a bona a bo a botona.

Ho bohlokwa ngwanaka hore o hlatswe matsoho hobane ho na le dikokwanahloko tse sallang matsohong. Ke ka hoo ho leng bohlokwa o tlamehileng o dule o hlatswa matsoho hobane kokwanahloko tsena di ka o tlisetsa mahloko a mangata.

Ke matshwao a mangata e nka o bontshang ona. Empa ha jwale ke tla o bontsha a mabedi. Ha o tsetela tjhelete o tlameha hore o kgone ho kopana le lebatowa la batho ba tsebang ka tsena tsa ho tsetela ha tjhelete. Ya bobedi, o tla tlameha hore o tsebe hore o tlo fumana o tlo fumantshwa tjhelete ya hao kamora dilemo tse kae, ha e tla be hodile ka diperesente tse itseng tse kae.

Seo nka se etsang ke hore bo dingaka bona ba tlameha hore ba buisane le batho ba hlokometseng bana hore seo se tla ba kenya mathateng a mangata. Ntse re hopola hore ke yena, e tla be le yena motswadi. Diphoso di etsuwa ke mang le mang, empa a dule a le a entse hloko ya hore ngwana o dule a ya clinic-ing ka nako eo a e behetsweng hore, a se ke a a a a se ke a iphumana a le mathateng a tshwanang le ao. Hobane ngwana o tla ba kula, le yena o tla be a le diphoso kgotleng la dinyewe.

Ha ke tsebe jwale ke nahana ke hobane ha jwale tse ding tsa dintho ha di fithle ditsebeng tsa ka kapo hona hore nna ha ke etse diphuputso ka tsa bo ntate.

Motswadi sekolong sena se ya rona re na le dithuto tse ngata ngata. Re na le yona sabojekete e kenyeleditseng tsona, ho tseo tsa bophelo. Empa ha ya kenella haholo hobane ke yona sehlooho kapa yona e nngwe ya dihlooho tse teng ka hara buka ya rona ya yona subject-e eno. Empa re ya thusa hore bona bana bana, re leke hore ka le leng la matsatsi a mang re dule re ba jwetsa, re ba eletsa hore ho tsa bophelo bo botle tlamehile re dule re di re itjheba.

Maikutlo a ka ke a sa thabang hobane haholo hobane seo se lahla setjhaba sa rantsho, hobane re tlo iphumana re se re rekile sehlahiswa ho latela seo se hlalositsweng ka teng empa se sa etse ka tsela e jwalo. Ke ka moo batho ba tlo lemalang ka teng.

Eya, ke ntho e lokileng hobane naheng ya rona ha jwale naha e jele sitsi hobane a ka iphumana a se a ke mang kapa mang o sa tsebeng bophelo ba hae bo eme jwang. Jwale ho bohlokwa hore ba dule ba nwa pidisi kapo ba na le tsebo ya pidisi ena ya thibela pelehi hobane ho hobe ka ntle ka mona.

Eya, moshana ha jwale, ke a bona o batla ho nyoloha thaba. Ha o le tjena, o tlameha hore o bo tseba hore ha o na malwetse a teng bophelong ba hao. A ho na bothata ba ho phela naheng o dumeletsehile, o tla tlameha ho hore o kopane le ba ne ba ba ba bophelo bo botle. Ba ka o thusa hobane ke bona ba tlo o check-a hore ha o na metjheso ha o na eng hona eng hore ha o so le kwana, o ska fumana mathata a jwalo. Re tsebe hore, le ha re tseba hore re tlo sebetsa, re tlo sebetsa ka tsela e jwang. Ra tseba o hantle le hore o tsebe le sona seboko sa hao hobane se o tletse mane disebediswa ka seboko.

Nna maikutlo a ka a ile a ba a mangata haholo hobane ke ne ke sa utlwisisi hore ke hobaneng re kentse vaccine re entile vaccine e be le tlamehile re tlo kenya di-booster shots-o. Seo se a bontsha hore lena e se e le kgwebo, haesale taba ya hore batho ba tsebe ho matlafala mmeleng, empa nna ke ile ka iphumana ke fumana hore aa mona ke kgwebo. Maikutlo a ka a mpontsha hore aikhona sena sona, se ba sa se etsa, ha se a sa le ha se sa le ka tsela e hantle, batho ba rona ba ya shwa.

Tse ding tsa ditshitiso ke ho se tsebe ke ho sa fumane melaetsa kapa ke ho sa fumane tsebo ka leo la la ditshehetso tsa tsa bophelo bo botle. Batho ha ba kgone ho ya di-clinic-ing kapa hona disepatala hore ba lo iteka ba lo itekola ba bone hore na ba jwang ba phetse hantle maphelong a bona. Ke yona eo ka etsang tshitiso hape, kapa o mamele motho a sa tsebeng kapa a se nang tsebo ka tsa bophelo bo botle.

Ha ke fumana hore mola wa batho o feta nomoro ekareng lekgolo. Ke ile ka fumana hore ke tlameha hore ke eme jwalo ka ba bang, empa ke ile ka fumana hore basebetsi ba hona ba mono sepetlele ba ile ba qala ba nka maqheku. Ka mora maqheku, ba nka batho ba lemetseng jwalo ka rona. E be bona batho ba ba thusang ka pele pele hobane ke rona batho ba mathateng haholo. Ha re kgone ho iketsetsa. Ke ile ka thuseha ka tsela e jwalo.

Ha ba re rute ka tsena tse tsa maphelo a matle kapo hona hore ha batho ba baholo ba se ba le baholo, menahano ya bona e se e nahana jwang. Ha e sa tshwana le ha ne ntse le batjha. Batho bao ba ba le pelo e nyane, ba tlameha ho re ruta hore tlamehile re be le pelo, re be le mamello hobane batho ba baholo ba hloka mamello.